Khulu ngombana uzothi ubekile imali for ibhesi leyo, kanti hawu sebakhuphukisile amathikithi, imalakho maye seyatjhodake.

Eish ikinga kukobana ngicabanga bonyana mhlambe amambhesi la, ukuze batjhentjhe amathikithi la, kufanele bazisane boke so kubanzima bonyana batjhentjhe amathikithi la.

Ibalimaza khulu ngeenkhwamenapha ngombana vane mhlambe sebabekile imali, sebabhajethile, kanti awa, amathikithi ayakhuphuka so eish imali izohlala itjhoda mos makungakhuphuka.

Bonyana baziswe abantu before, bazise mhlambe iinyanga ezimbili ngaphambi kokobana

Bonyana abantu beembhesi laba bazobanayo imali yokobana kukhutjhukiwe na.

Iye, ingabenza bonyana baberegise iimbhesi.

Singatjho bonyana mhlambe ikhutjhulwa ngombana bujamo.

Ase ayakhutjhulwa nje, abacabangelwa.

Awa, umphakathi wona, awa.

Ngibona kumbono orerhe khulu.

Kukobana lokha umuntu makayothenga ithikithi bambuzise bonyana uthengela umuntu ongakanani.

Mele babatlolele bahlala kiziphi iindawo qanzi.

Arhelebha ngokobana imali leyo mhlambe esalako enye bangangezelela ukuthenga ukudla or izinto zangendlini, izinto ezinjalo.

Ngithi bangabaphulela ten percent, alitjhumi, ama-percent alitjhumi.

Iye, babatjheja ngokwaneleko, mina nangibona ngendlela engibona ngakhona.

Bona bonyana abatjhejwa kuhle ngombana abanye bahlala kwezinye iindawo lapho amabhesi angakghoni ukufika khona la.

Iye, iye, iye, ibafisa kuhle khulu ngombana ifika ekuseni basalele.

Iye, ngibona babaphatha kuhle.

Iye, ziberega ngendlela efaneleko ende zanele.

Iye, kungasebenza, kungasebenza khulu khulu khulu khulu.

Zona zikhamba stararha, azajarhi, azijarhi, so kuzoba ngcono bonyana zikhambe ngendlelenazo iyodwa

Iye, kwezinye iindawo zikhona zinemigodigodi.

Kukatelekile ngombana iimbhesi zikulu so kuyadingeka bonyana lapho ezikhamba khona kube nesikontiri.

Kukobona zikhambe kuhle, zinga zinga ovatheyikhani khulu.

Umuntu loyo ahlawuliswe imali.

Siphatheka kuhle nasikhamba ngamateksi, akukho okukhulu esingakutjho.

Awa, bona batjhayela ngebelo elinye elinengi khulu ukudlula endleleni.

Awa, kwezinye iinteksi asiminyani.

Akakalungeli ukuba sendleleni.

Bayarhamula bayatjhayela barhamulile.

Eish ngiyakghabhudlheka lapho ngombana eish yingozi into ayenzako le, what if mhlambe kunekoloyi enye akayiboni ithi iyadlula then sesizokulimala.

Kungaberega khulu lokho ukuthi woke u-taxi driver abhadele umthelo.

Babizana ngaboMageza.

Awa, akukalungi lokho.

Loyo kumbono kumbono omuhle khulu loyo.

Iye, kuyadingeka bonyana bawafune.

Iye, ngibona kuyinto ererhe khulu leyo, ukuqakathekisa bonyana abantu ebakhwela amateksi bahlala bavikelekile.

Bangakhalinywa eish ngokobana abamthola ukubonyana bambhalele ithikithi nofana bamu-suspend bonyana angagibezi abantu.

Iye, ngibona mina bona akahlwengi ngombana kulula for woke umuntu ukuthi angangena.

Iye, kuphephile khona.

Woke umuntu benze sure ukuthi ikoloyakhe ayidrayiveki nangabe uselile utjwala.

Khulu abantwaba ababeregisa iinthuthi leza ngombana akusafani akusafani njengoba sebenze sebenze nje, akusalungi.

Ngibona kuqakathekile khulu ngombana kuyabarhelebha nanoma kusebusuku bayakghona ukuthi ikoloyi ibathathe lapho, or suka from khona, kunokuthi bakhambe baye emarenkeni bayozuma iteksi.

Ubudisi bungaba ukuthi mhlambe umuntu loyo awumthembi, loyo okhamba ngaye or mhlambe nangabe vele umuntu loyo uyenza izinto ezi-wrong.

Ayawavula amathuba womsebenzi ngombana abantu bayakghona ukuthi nakune driver's license, amane adrayive ikoloyi nge-Bolt.

Nabangayilandela ibhaliwe lapha ku-App yakhona, bangenza ukuthi bayayilandela.

Alisizo elikhulu khulu, alisizo alisizo.

Iindawo ezitlhagako akukho lula bonyana abantu baziberegise ngombana imali

Ukobana bajwayeze bajwayeze abantu ende bafake ama-Wi-Fi endaweni bonyana abantu kube lula bonyana or

Kufundisa abantu ngama-Bolt lawa ukuthi khuyini then babafakele nama-Wi-Fi ukuthi kube lula ukuthi bakghone ukubholtha.

Kubonyana bawaberegise ama-Bolt la.

Umphakathi into abangayenza kukobona uzifundise bonyana intwezi ziberega njani.

Kumele bonyana isebujameni oburerhe khulu khulu khulu ngombana izothutha abantu iimphilo zabantu.

Ibe sebujameni obuhle khulu ngombana izokuthutha iimpilo

Abo-driver labo babaphatha kumbi.

Kuphephile kuphephile khulu ngombana i-Bolt le iyakhgona ukubonisa bonyana ngubani u-driver and uhlalaphi, izinto

Kukobana zihlukile ngombana ziyangokuthi usuka kuphi and uyakuphi ende zikuthatha la uya khona, zikubeka la uya khona straight kodwana zeteksi mele ukhambe uyogibela ngerenkeni.

Umbuso kufanele ubatjheje ngokuthi babe nendawo lapho baziko ukuthi lapho baberegele khona

Kukobana bangafuni bonyana bakhweze abantu nofana baba ovatheyikhe, izinto ezinjalo.

Ihlangothi engilithanda khulu ngeenthuthezi kukobana zikulanda ehegeni yekhenu straight so nasebusuku angeke ukuthi ungabanjwa ikunzi coz uthathwa ngendlini, mawusaphuma ngendlini.

Kukobana amabhesi ahlala agcwele.

Ukobana kugcwala i-dust ngebhesini. Uthola abanye sebazamula, abantu abonokugula okuthizeni.

Kusiza ngokobana ibhesi zizokukghona bona zikhambe lapha kwamele zikhambe khona, kungabi nokuthikameziseka.

La phambili ngilinga ukukhuluma nomtjhayeli.

Kobana i-petrol iyakhuphuka.

Ngombana eenkoloyini ezizijameleko akukamele uzilinde begodu ukhamba ngendlela ofuna ukukhamba ngayo begodu ikubeka lapha uya khona.

Lithinta ngokobana akubilula lokha iintengo maziya phezulu ngombana imali ayikho.

Bathinteka khulu ngombana iimbaselezi ngizo ezenza bona iinkoloyi zikghone ukukhamba.

Ngibona kulungile ngombana kube mhlambe bezilawulwa makhamphani amanye, bekazoyenza bonyana zibe phezulu ngombana ngaphandle kwazo iinkoloyi azikhambi.

Iye, ngiyavumelana ngombana iinkoloyezi ziyarhelebha ngombana ziyakghona bonyana zikuthathe, zikubeka lapha uyakhona.

Kuba neenkoloyi kwabantu kutjho bonyana bazokukghona bonyana bathenge, bathele iinkoloyi zabezo so kuyarhelebha khulu esabelweni semali.

Bangayenga ngokobana nangabe baya endaweni lapha khona bangakghona ukobana bafike ngeenyawo, bangaya ngeenyawo, bangaberegisi ikoloyi mihla nemihla namalanga woke lapho bayakhona begodu nangabe imali abanayo, bangazama ukubonyana baberegise amateksi.

Ithinta ngokobana iintengo zeembaseli maziya phezulu, kutjho kobanyana neyokukhanyisa mele iye phezulu ngombana kuberegiswa ukukhanyisa kuze iimbaseli lezo zikghone bonyana zithelelelwe abantu nofana zibe zisetjenziswe.

Angiboni bona kuyinto ekhona into e-wrong lapho ngombana abantwaba nabakghona bonyana bakhambe ngazo iinkoloyezo bangakhamba ngazo, angiboni into engasirerhe lapho.

Iye, ngiyavumelana ngombana iimbhayisigila zizoyenza bonyana bahlale baqinile, imzimbabo imisotja yamazimbabo, ahlale aqinile.

Ngibona mina bonyana zingcono zegezi ngombana azidingi iimbaseli begodu iimbaseli azikhorerhe, zegezezi ziyarhelebha khulu.

Iintengo zeembaseli zithinta abatjhayeli ngokobana kwamele bakhuphukise imali lokha makukhuphuka iintengo zeembaseli.

Ngibona bonyana kungaba mbono omumbi khulu loyo ngombana abantu kwamele bahlale basebenza nofana baya emberegweni. Bazokhamba ngani emberegweni lokha mabangajamisa iinkoloyi?

Awa, azihluki. Azihluki neze.

Mina angiboni izithinta ngombana ipetroli iyadingeka koke nje ngombana iinkoloyi emakhaya bakhona abanazo, nemadorobheni bakhona abanazo.

Bathoma babafundise kobana khuyini ipetroli, khuyini ikoloyi, babafundise nokobana ikoloyi iberega njani ukuze idle ipetroli enengi nokobana iberega njani ukuze ungaqedi ipetroli msinya.

Kubalimaza khulu ngombana imali ebese bajwayele bona bagibele ngayo ibhesi ngenyanga kwamele ikhuphuke. Ngapha imali ebayirholako yona ayikhuphuki.

Bakhuphule lokha woke umuntu nakakhutjhulelwa imali ayiberegako.

Baqale bona ipetroli yona iyakhutjhulwa na ngaphambi kobana kukhutjhulwe imali yebhesi.

Nalokha nabazokugibela ibhesi beze ne-ID yabo bazokubona bona abarhola ipentjheni na.

Ukobana lokha nabayokurhola umndende bangaberegisi imali enengi.

Ngombana zona zikhamba stararha kunezinye iinkoloyi begodu zikhamba mihla namalanga.

Kukatelekile, kukatelekile khulu ngombana iimbhesi azifani neenkoloyi.

Kwamele zibekelwe isabelo se-hundred kilometre per hour.

Ngombana amabhesi afika lada kwamanye amalanga.

Kobana ibhesi igcina siyikhamba ngendlela ekubonakala ngathi lizokuwa.

Kuzosiza ngokobana angeze kusaba nethrafigi endleleni. Amabhesi azokukhamba awodwa eendaweni zabo kuzoba lula for woke umuntu.

Ukobana bakhambe nge-speed esibhaliweko emabhodweni.

Bona ukhamba kamnandi begodu akunakurasa eenkoloyini ezizijameleko.

Kuwathinta kumbi khulu.

Ibamotjhela khulu ngombana yenza kungasaba lula bona baberege.

Iye kulungile ngombana nguye umuntu onake yoke into eyenzeka ngeenarha yakhe.

Iye ikhona ngombana zona zikulanda eyegeni yekhenu begodu zikubeka ekhenu uyaphepha.

Uyithinta ngokobana lokha nabaphakamise iintengo zeembaseli uthola wena bowungakazimiseli.

Kukobana lokha nabaya endaweni engasi kude bangakhambi ngekoloyi. Nabakghona ukukhamba ngeenyawo baberegise iinyawo ngaso soke isikhathi.

Ithinte ngokobana lokha iintengo zeembaseli nazikhuphukako la, nokudla kwamele kukhuphuke.

Ngiyavumelana ngombana bazo phepha begodu bazokugcina nesikhathi.

Ngokobana lokha nabeke imali yokuthenga ipetroli kwamele babeke enye ngaphezulu kwale ebebayibeka. Lapho uthola bebangaka zimiseli.

Kusithinta khulu kusithinta khulu ngombana unokubeka imali wazi bonyana le uyogibela ngayo. Nasele seyikhutjhukiswa uthola awukarholi nokurhola. Awukakghoni nokuthola enye imali.

Kungombana bayabona bona abantu sebajwayele. Abasaboni isidingo sokobana bayehlise ngoba abantu sebajwayele ukubhadela imali enjalo.

Iye kufuneka angenelele.

Iye ungabenza bona baberegise iinthuthi zomphakathi.

Ngombana iinkhamphani zidlelezela abakhweli.

Awa abacatjangelwa ngombana abacatjangelwa.

Awa ayiqalani nobujamo bomnotho bomphakathi ni.

Iye ngibona kumbono omuhle khulu loyo.

Iye kufuze baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo ntanzi.

alitjhumi, alitjhumi ten percent.

Iye ziyabafikisa bona ngesikhathi.

Awa ababaphathi kuhle neze.

Iye zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye kungasebenza khulu, kuhle khulu lokho.

Iye zona iindlela ziyaba nemigodigodi.

kukobana kwamele aphiwe, atjelwe, akhuzwe bona into ayenzako le eyenziwa. Waphinde wayenza aqothwe.

utjhidela ngakumtjhayeli uyokukhulumisana naye.

Kukobana iintengo zeembaseli nazo kusuke zikhutjhukisiwe.